Dumela, credit card ya ka hona le motho a sebedisang moo ke sa yang teng, eish! Ba le hirile hore le etseng mosebetsing empa ha e bonahale ntho e le e sebetsang. Tjhelete ena ya ka e ke e bonang e tsamaya ke sa e sebedisa kopa le etse bonnete hore le thole leqheka la hore tjhelete ya ka ke e thola morao hobane ho tlo nkga ho sa bola.

Motswalle wa ka, nka thabela hore o seke wa ya ho mashonisa empa o ye bankeng o lo kadima tjhelete se molaong O tla re ha o kgola bankeng, e tla hula bonyane bo le dumetseng ka bona, ka tsela eo, e tla o thusa hore credit score sa hao se phahame.

Batho ha ba ikgethele ho kenela UIF kapa hore e ba hulele. UIF e etseditswe hore basebetsi ha ba fellwa ke mesebetsi ba tlo kgona ho claim-a ditjhelete tsa bona, ba di fumane.

Dumelang, ke a tshepa hore le phetse hantle. Ke ka rata ho botsa hore dipolane tsa lona tsa insurance di reng? Hobane mona lapeng re kopane le mathata haholo, a re thola re fokola haholo dipokothong. Ebe o ka kgona hore utlwela bohloko na? Ditheko tsa hao di be fatshe hobane, ha ke batle ho bua maka, ra fokola haholo. Thuso ya hao e tla be e re thusitse haholo.

Hle ba le bararo empa ba lokela ho fetsa sekolo pele hobane ke batla ba e sebedise ho patala University le ho qala bophelo ba bona hantle.

bo ya moo bareki ba patalang teng. O lokela ho bontsha motho a tlo o thusa dinomoro tseo o di fumaneng ho tswa ho grant ya hao ebile o etse bonnete o tshwere karete ya hao ya boitsebiso.

Cheque Account e na le ditjeho tse kgolo hobane ke account e sebediswang letsatsi le letsatsi, ha se account eo o ka bolokang tjhelete ho yona.

Sebeditse dikgwedi tse tsheletseng ebe ke fellwa ke mosebetsi. Ke kopa thuso hore le lokolle ditjhelete tsa ka hobane nka se kgone ho emela dilemo tse nne. Ke batla ho sebedisa tjhelete ya ka ka potlako.

Ke utlwa ke sa thaba moyeng. Ke fumane molaetsa wa hore ke lokise nombolo ya pin, ke utlwa ke sa utlwisisi hore hobaneng ho batluwa pin ya ka. Etsang dipatlisiso pele ke lahlehelwa ke tjhelete ya ka. Ke kwatile haholo!

Dumela, ke tlile mona bankeng ke sa tsebe hore ke nke qeto e feng. Ke hloka ho ba na le lehae la ka empa ha ke tsebe hore ke efeng e loketseng, haele ho nka sekoloto sa tjhelete ke akhele ntlo kapa ke reke ntlo ka banka. Ke kopa o mpontshe tsela e lokileng.

Ka jara ena ke batla ho kenela setokofela, e tla re ha se re arolana tjhelete, ka iakgela lebota ebile ke reke disoufa hobane tsa hona tje ha di sa na bophelo ebile ke batla ho rekela bana ba ka diphahlo le bona ba be ba tle.

Ke ile ka fana ka karete ya boitsebiso, ka fana hape ka lengolo la sebaka moo ke dulang teng, hape e bohlokwa ke lengolo le tswang mosebetsing, le bitswang ka payslip.

Ba lokela ho ba na le app ya bank mo mohaleng, ebe ba kenya bank account ya sekolo hona moo bank app ka tsela eo, ba tla romela tjhelete feela ka ho tobetsa.

Di-insurance le di-premium di ya patala hantle mona hae. Tjhelete e re e patalang e lokile ho latela tjhelete ya cover ya lepato.

Molekane wa ka, ke tswa bankeng ho lo batlisisa hore hobaneng tjhelete ya ka e le tlaase ho feta tekano. Ba njwetsa hore tjhelete ha e dutse bankeng ba e sebedisa ho fa ba bang ba hlokang ho kadima tjhelete, empa ba re tjhelete ya ka ke tla e fumana e na le two percent hodimo.

Dumela, ke na le dibeke tse pedi ke kopile ho bula karete ena ya account ya sekoloto empa le thotse. Ke kopa le nthuse hobane se ke nahana le ho ya bankeng e nngwe moo ba tlang nthusang teng. Ke kgathetse ke ho ema nako e telele.

Nka fetola ka tsela e ba behang tjhelete ka teng. Nka tsamaya le batho ba bararo ba tshepahalang hara setokofela re lo buisana le banka ka hore tjhelete ya setokofela e kene hara bank account empa hore tjhelete e tswe ho tlo hlokahala dikarete tsa boitsebiso tsa batho ba setokofela bohle hore ho se ke wa ba na le botsotsi bo etsahalang.